I-app yasebhange engilisebenzisayo, uyakwazi ukuthi ukhiphe imali kwi-till, noma uthole ikhodi ozokwazi ukuthi ukhiphe imali ngayo kwi-till ezitolo ezahlukahlukene. Uyakwazi ukuthi uthole ukuthi uselelwe imalini ebhangeni lakho noma kwi-akhawunti yakho, uphinde futhi ukwazi ukuthi uthumele abanye abantu imali, uthenge nezinto kwi-inthanethi.

Uyakwazi ukuthenga i-airtime ebhange lakho kunokuthi uhambe uye esitolo. Uma unefoni eyi-smartphone, uyakwazi ukuthi u-download-e i-app, bese ungena kwi-app yakho uthenge i-airtime. Uma usebenzisa ifoni engasiyona i-smartphone, uyakwazi ukuthi usebenzise inombolo ukuthi uyithenge i-airtime, bese uyalandela lapho incazelo ozonikwa yona ifoni.

Uma ufuna ukubheka isimo sesicelo sakho semalimboleko kwi-inthanethi, uyangena kwi-inthanethi uye kwiwebhusayithi yaleyo nkampani osuke uboleke kuyo imali. Uzofika ufake imininingwane yakho, bese uyaloga in. Ukuze uthole ukuthi isicelo sakho sihambe kanjani, uzongena-ke, bese uyabheka ukuthi bayakunika yini leyo mali, noma isicelo sakho asihambanga kahle.

Kwesinye isikhathi, uzithola udinga imali ngenxa yokuthi khona izimo ezivelayo ongazilindele ezizodinga imali eningi. Uzibone usulingeka ukuthi uthole ikhadi eliyisikweletu. Yebo, ngake ngazithola esimeni lapho ngacabanga ukuthi ngi-aplayele ikhadi lesikweletu.

Ukuboleka imali ebhange kuthatha isikhathi eside futhi kunemibandela eminingi, okwenza ukuthi abantu abaningi bangagqugquzeleki ukuthi bakwenze lokho, noma bayadangala. Ukuboleka imali emuntwini wangasendaweni kulula ngoba akadingi maphepha futhi awudingi ukuthi ufake isicelo, ukuze uyithole imali. Esikhathini esiningi labo bantu labo bayabanika abantu imali ngokweshesha, okwenza ukuthi abantu abaningi bakubone kuyisu elingcono kunokuthi baye emabhange.

Umshwalense wempilo wesikhathi esithile esibekiwe awubizi kodwa ukugada isikhathi esithize esibekiwe. Bese umshwalense wempilo yonke unamaphrimiyamu okwaziyo ukuthi uwashintshe mayelana nesimo sakho, kodwa awunaso isiqiniseko sokuthi imali ozoyithola engakanani. Umshwalense wempilo yendawo yonke ukhokha iphrimiyamu engashintshi kanye nenani eliqinisekiwe, kodwa lo mshwalense ubiza kunayo yonke.

Amabhange kumele afundise amakhasimende wawo ngokubaluleka kokugcina ama-password awo ayimfihlo.

Izinsiza engingazifaka ukuthi amakhasimende akwazi ukufaka izicelo ngokuthumela ama-voicenote ku-WhatsApp. Ukumaketha ngingafaka imikhangiso eziteshini zomsakazo yasemalokishini ngezilimi zendawo, nanokusebenzisana nezitolo zasendaweni, kanye namarenki amatekisi.

Ngokuya ngamazinga emboni kanye nezindlela ezihamba phambili, imishwalense eminingi ikhokha esikhathini esingaphansi kwesonto. Ngicabanga ukuthi lesi sikhathi silungile ngoba sinika inkampani isikhathi esanele ukucubungula amadokhumenti, baphinde futhi bacubungule inani lenkokhelo yephrimiyamu.